Ndiziva ndichulumancile njengomalume kuba siza kufumana unyana esingenawo. Thina sine ntombi kodwa namhlanje siza kuzuza unyana, unyana oza kusisebenzela.

Owu, usana lwam! Ndingavula ityala lomntu olahlekileyo, nabani uyawuthi ambone akhawuleze axelele amapolisa akufutshane ukuba le ntwazana ilahlekile.

Ubugcisa beentsimbi bakudala nobale mihla abusafani kuba iintsimbi zakudala zazinentsingiselo, intsingiselo ethe ngqo eqqalileyo. Kodwa namhlanje iintsimbi zinxiba tyiwa nje njengemihombiso, imihombiso engenantsingiselo ethe vetshe.

Iimpahla zesiNtu nezefashoni yale mihla nam ndiya zidibanisa xa ndisiya kwimicimbi apho ndinxiba khona idyasi yam, ndinxibe neentsimbi zam.

Eli lithi Rainbow Nation lithetha ukuthi kudibana abantu abangafaniyo abasuka kwiindawo ngeendawo, abaziintlanga ngeentlanga, badibana baba ngabantu abanye bekholelwa kwinto enye.

Ndiyavumelana noluntu oluthi izichazimagama zesiXhosa ezikhoyo azichanekanga kuba isiXhosa sohlukahlukene. Kukho isiXhosa zasezilalini, kuxhomekeka kwilali nganye ukuba isiXhosa sinjani. Esona siXhosa sisulungekileyo sinqabile, abantu abathetha isiXhosa bathetha isiXhosa esophukileyo.

Ndakhe ndathatha inxaxheba kwimicimbi enxulumene nokulima, apho sibonga khona, sibonge imvula ethe yana, sibonge nemvula ezayo kuMdali wethu uSomandla.

Xa sivuka besivuka siyokukhupha iinkomo nemfuyo siyise emadlelweni, sihambe siye yokwakha amanzi emlanjeni. Ubuya kwethu ukha amanzi emlanjeni sibuye nazo neenkuni sibase, sibasele amanzi ukuze amanzi afudumale sihlambe. Emveni koba sihlambile, sizawuthatha loo mgcelele ukuya esikolweni wemigama ongenawukwazi uyibala. Sihambe iiyure zibe mbini side sifike esikolweni sethu.

Owu! Abantu baselokishini ngabantu abathanda ukonwaba, abantu abathanda ukuthetha, abantu abathanda ukunceda oomakhelwane babo xa bebazi.

Bendizawucebisa abantu bakuthi baye kwiiofisi zikarhulumente nakooceba sibabhalele amaphetshana ukuba lo mhlaba bakuyo ngowabo. Bahambe laa maphetshana bayobhalisa kurhulumente baziwe ukuba lo mhlaba, ngumhlaba wabo.

Ndingajonga usapho oludinga uncedo apha ekwaluseni, ndilwalusele iinkomo okanye iigusha zabo. Bona bazawusuke bandithengele iimpahla kuba bendibulela ngokubasebenzela.

Ndingumhlali wasezilalini ndiqhelile ukuhamba imigama emide, akukho nto intsha xa ndizawuhamba ngeenyawo imigama emide kuba indawo zalapha ezilalini ziqelelene.

Abazali abahlala ezilokishini bakhetha ukufundisela abantwana babo ezidolophini kuba izikolo ezisezidolophini zinazo zonke izixhobo ezifanele ukufundisa abantwana. Banootitshala abaninzi, banamagumbi okufundela amaninzi. Banezinto ezithe xaxa, izinto ezifana nemidlalo neendawo zokudlalela nokhuseleko oluluqilima.